Mpfuno swo vekisa mali eka tindhawu ta mabindzu i ku va u kota ku kuma mali ya wena hi katsongokatsongo leyi nga ta kota ku ku hanyisa vutomi hinkwabyo, kambe swo biha hi swona hileswaku loko bindzu rero rowa kumbe ri lahlekeriwa hi mali na wena u lahlekeriwile.

Xivangelo xa leswaku swibalo swa mina swa le bangi swi va ehenhla hileswaku ndzi rhumela mali yi ri hi currency yo karhi kambe ndzi lava yi fika etikweni rero hi currency yo hambana.

Ku hakela xikweleti xa xichudeni ku nga teka malembe lama ringanaka ntlhanu ku ya eka khume.

Ndzi nga teka xifunengeto xa ndzindzakhombo wa movha wa nkarhinyana, hileswaku ndzi va dzi ri eka ndlela yo xavisa movha wolowo, kumbe ndzi swi tiva leswaku ndzi ta famba etikweni ndzi ya etikweni rin'wana ndzi siya movha wolowo.

Ndlela yin'wana leyi tolovelekeke ya leswaku swichudeni swi hakela swikweleti swa vona hileswaku swi nyikiwa mintirho ya leswaku va hakela swikweleti.

Loko u pfula akhawunti ya le bangi, ku laveka pasi ra wena ni phepha leri kombaka leswaku hikanene u tshama laha u nge u tshama kona, kambe va ta lava ku tiva leswaku eka akhawunti yeleyo u ta lava ku chela mali yo fikela kwini hi lembe kumbe hi n'hweti.

Matsalwa lawa munhu a faneleke ku ma tisa ebangi loko a lava ku endla xikombelo xo lomba mali, i pasi ni papila ro komba leswaku wa tirha nakambe wa hola ni papila ro komba leswaku eka akhawunti ya yena ku na mali leyi nghenaka yi tlhela yi huma, leyi nga tsariwa leswaku hi yona yi humaka entirhweni, ni papila ro komba leswaku u tshama kona laha a nge u tshama kona.

Swivangelo swa leswaku vanhu va pfula ti akhawunti ta le bangi hileswaku loko va kuma mintirho va kota ku holeriwa eka akhawunti, leswi swi endleka leswaku swi olova eka muthori leswaku a va holela. Van'wanyana va pfula ti akhawunti leswaku va kota ku va va ti vekela mali ya vona leswaku yi ta tswala ntswalo yi ta va hlayisa ra mundzuku.

Vanhu lava sungulaka vukati bya vona hi ku tirhisa swikweleti swa munhu hi xiyexe, va endla leswaku ku tshembana ku nga vi kona exikarhi ka vona, naswona leswi swi nga va vangela tinkingha hi ku ya hi ku ya.

Tibangi tin'wana ti va ni nhlawulo wo humesa mali nkarhi wu nga se hela eka ti akhowunti ta kona to hlayisa mali hileswaku va tirhisa mali yaleyo leswaku va lomba van'wanyana lava va lavaka ku lomba mali ebangi.

Tipholisi ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va ti tekaka leti nga riki enawini hi leti va ti tekaka vanhu lava tekeriwaka tipholisi va nga swi tivi leswaku va tekeriwe tipholisi.

Ndzi nga va vutisa leswaku va twa mali ya vona ya mpfuneto wa vaaki yi hlayisekile ke loko yi nghena eka selufoni, kumbe yo ku yi kuma evokweni swa antswa ke.

Ndzi nga vutisa leswaku, va swi tiva njhani leswaku mali leyi ndzi nga yi rhumela yi kona eka akhawunti ya mina, naswona yi famba njhani yi ya fika eka akhawunti yin'wanyana, naswona mali leyi va yi kuma njhani vona?

A swi koteki leswaku u kuma mimbuyelo ya wena ya UIF loko u tshikile ntirho, hikuva leswi swi komba leswaku wa swi kota ku ti hlayisa u nga ri ku tirheni.

Ku va ndzi nga yi ndzi ya teka mali ya mina ya mpfuneto, ndzi le kuhlayiseni eka mali leyi a ndzi yi tirhisa ku khandziya ndzi ya teka mali ya mina ya mpfuneto.

Ntswalo lowu nga cinciki wu endla leswaku u swi tiva leswaku u fanele u hakela mali muni naswona u kota ku endla leswaku u tiva leswaku u ta yi hakela njhani, kambe ntswalo lowu cincacincaka wu tikisa ndlela yo va u kota ku hakela u heta.

Mpfuneto wa swa vutshunguri, lowu kongomisaka ngopfu eka matirhiselo ya vutshunguri ya siku na siku, hi wona muxaka wa pulani lowu ndzi ehleketaka leswaku wu vuyerisa ngopfu naswona hi wona wa nkoka hileswaku ku vabya munhu a nga swi tivi leswaku u ta vabya rini, kambe loko pulani leyi yi ku sirhelela vutshunguri bya siku na siku u kota ku ya exibedhlele nkarhi wun'wana na wun'wanyana lowu u welaka hi khombo kumbe lowu a wu vabyaka hi wona.

Ku xava ndhawu leswaku u ta kula ka xiphemu xa mali ya nkarhi wo leha ndzi vona ku ri swona swi vuyerisaka ngopfu hikuva mali ya wena yi ta kan'we yi tele naswona yi nga ku hlayisa nkarhi wo leha, kambe loko u veka mali kumbe ku kongomisa eka ku kuma mali yo hirha n'hweti na n'hweti mali yeleyo yi nga ku endla leswaku u yi tirhisa vusopfa.

Vanhu va lomba mali eka vanhu lava va lombisaka mali hikuva vona a va lavi ti pay slip-i kumbe mapapila yo komba leswaku va tshama kwini naswona i mali ya xihatla, kambe ebangi wa ha ta fanele u yima leswaku bangi yi pfumela leswaku ya ku nyika mali leyi. Kambe bangi yi ta lava na wena u ri na mali leyi u yi kumaka e-bank siku na siku kumbe n'hweti na n'hweti.

Mhaka yo tirhisa ti-app-e to banga yi olovise vutomi eka vanhu vo tala hileswaku va kota ku endla swilo swa vona hi nkarhi wa vona, va kota ku rhumela mali ni ku langutisa matirhiselo ya vona ya mali.

U fanerile leswaku a ya ebangi leyi a yi tirhisaka a kuma vuxokoxoko hi VISA na leswaku rhandi ya hina eAfrika-Dzonga yi endla mali muni eZanzibar, na leswaku a nga tirhisa njhani khadi ra yena ra le bangi leyi a yi tirhisaka loko a fika eZanzibar.